Hi ku vona ka mina ndzi nga ku va switsakela hikuva loko ku tsariwe phephahungu hi vona hambi ku ri mavun'wa, vanhu vo tala va ta hatlisela ku ku la ku tiva munhu loyi va nga tsala hi yena swi endla leswaku a tiva hi vanhu vo tala a tlhela a duma a ya mahlweni.

E-e, a ndzi voni ku ri swa kahle hikuva vanhu a va nga ta lava ku dyondza Xinghezi ndzi vona swi ri swa kahle leswaku tifoni ti tirha hi Xinghezi hikuva wun'wana na wun'wana u kota ku dyondza Xinghezi lexi xi nga hi khoma laha misaveni.

Va fanekele ku va va vanhu va fanekele ku va va nga rhumeli vanhu vo ka va nga va tivi timali, naswona va fanekele va tiyisisa leswaku va endla ti password leti nga ta tiva hi vona ntsena ya ntikelo.

Hi ku vona ka mina AI yi ta cinca misava hikuva yi endla leswaku swilo swo tala swi olova naswona swilo leswi a swi fanekele swi teka nkarhi ku endleka swi ta hatlisa swi humelela hikuva hi pfuneta hi AI.

Loko ndzi xaveriwa riqingho ra mina ro sungula a ndzi tsakile swinene hikuva a ndzi ta kota ku ku vulavula na vanghana va mina ndzi teka na swinepe ndzi endla swilo swo tala hi riqingho.

Ndzi nga vula leswaku vanhu lava va hangalasaka mahungu va fanekele va hangalasa mahungu lama ma nga manene naswona ku tlhela ku va ntiyiso. Vanhu lava va yingiselaka mahungu lava va fanekele ku tiyisisa leswaku leswi va swi twaku i ntiyiso kambe a hi mavun'wa.

Hi ku vona ka mina social media yi fanekele yi rhanga yi loko vanhu va vula mahungu mo karhi va fanekele va rhanga va tiyisisa swilo leswi vulaka hi munhu, kutani loko ku ri mavun'wa swi susiwa eka social media hikuva swi nga, swi nga onha laha tikweni hikuva vanhu va ku tala va hangalasa mahungu mo ka ma nga ri wona hitindlela to lava ku tekela vanhu timali ta vona.

Vunene byo xava data yo tala loko u ri xichudeni swi pfuna hi loko u fanekele u hlaya, wa nghena na le ka YouTube u vona ti video leti ti nga ta ku hlamusela hi vuenti leswi u swi hlayaku. Kambe swi tlhela swi va na nghozi loko xichudeni swi nga koti ku ti lawula xi tshama xi ri karhi xi tirhisa riqingho nkarhi lowu hinkwawo. Ku nghena ka TikTok kumbe WhatsApp xi nga ri ku hlayeni.

Ina, ndzi tshama ndzi hlaya mahungu ya vanhu lava dumeke eka magazini, a ku ri Vonani Matheva, laha a va hlamusela hi ta ku humelela ka vutomi bya yena na ku kula ka yena.

AI yi fanekele ku hlayisa swilo leswi yi byelaka hi vanhu, yi va na xihundla hileswi vanhu va yi byelaka swona kambe yi nga swi hangalasi ka un'wana na un'wana, naswona yi fanekele yi va na ntiyiso yi nga vuli mavun'wa.

Hi ku tiva ka mina leswi swi nga ta endla leswaku ku tlherisiwa ka buruku swi pfumeriwa kumbe ku ariwa i swi ta endliwa hi hi buruku leswaku ri le ka xiyimo xa njhani, ra ha ri kahle kumbe se ri onhakile swi tlhela swi endliwa na hi nkarhi laha u nga xava hi koho eka inthanete.

Ku cinca loku ku tikisele vanhu lava va nga riki na inthanete leyinene, hikuva a va koti ku vona kahle ShowMax na leswi swin'wana swi lavaka inthanete kambe swi eka lava va nga na inthanete ya kahle swi kahle kambe eka lava va nga riki na yona swa va tikisela.

Ndzi nga vula leswaku vana vo tala a va koti ku hlaya kumbe ku twisisa swilo hi vuenti a va koti ku nghena eka YouTube va ta kota ku twisisa swilo hi vuenti hikwalaho ka mpfumaleko wa Wi-Fi kambeni loko se va hoxile ti Wi-Fi eka tilayiburari va ta antswisa vutomi bya vana, hi ta kota ku pasela henhla hinkwenu hikuva hi kota ku twisisa swilo hi vuenti eka YouTube.

Ntokoto wa mutirhisiwa lowu endleriweke munhu hi xiyexe, i ntokoto lowu munhu a wu kumaka lowu a wu lavaka lowu kumaka hi yena ntsena u nga kumi hi vanhu van'wani. A wu kahle hikuva munhu u kota ku twisisa swilo hi ku enta leswi a lavaku ku swi tiva kambe wu tlhela wu nga vi kahle hikuva munhu u ta tshama a karhi a kuma ntokoto wun'we a nga kumi ku tiva ku n'wanyana.

A swi ta ndzi endla ndzi nga titwi kahle hikuva, ku lahlekela hi ntirho eka ikhonomi yamasiku lama a hi leswi a hi swilo leswi nga olova, ntirho wa laveka eka vutomi bya siku na siku ku ta hlayisa ndyangu na mina.

Nkoka leswinene ku va na router leyi tirhisaka leyi tirhisaka battery hi nkarhi wa ku famba ka gezi hikuva ku dyondza na ku hlaya a swi yimi naswona Wi-Fi yi tshama yi karhi yi laveka loko xichudeni xi ri ku hlayeni.

Ndzi ta vula leswaku Wi-fi a yi le ku tirheni a yi se hakeriwa eka n'hweti leyi, kutani a yi nge koti ku tirha and na vona a va nge swi koti ku yi tirhisa wi-Fi.

Loko a ndzi fambisa phephahungu ra vaaki a ndzi ta swi katsa hikuva swi ta endla leswaku vanhu va ku tala va xava maphephahungu hi ku lava ku tiva leswi nga tsariwa lahaya na ku twisisa.

Ndzi nga tirhisa riqingho ndzi nga ba riqhingho hikuva vanhu va na vanhu vo tala a va na, a va tshami va ri na Wi-Fi kumbe inthanete kambe loko u fonela munhu kumbe ku n'wi bela riqhingho u kota ku ri hlamula a nga ri na airtime. U kota ku hatlisa u n'wi kuma loko u n'wi bela riqhingho.